Jwalo ka mosebetsi wa polasing, o na le tokelo ya ho patala for mosebetsi o o etsang. O na le tokelo ya ho ba le ntho e bitswang Union-o kapa mokgahlo o o hlokomelang, kapa o hlokomelang ditaba ditabatabelo tsa hao mosebetsing wa hao. O na le tokelo ya ho ba le metsi le electricity le motlakase moo mo o sebetsang teng. O na le tokelo ya ho ba le lehae, o na le o na le tokelo ya ho hlomphuwa jwalo ka ha le wena o tla be o hlompha batho ba bang.

Nka eletsa batho ho re pele ba nahana ho jala ba reke monontsha for mobu ya bona. Ba shebe ho re na ditshimo tsa bona di tla be di dutse polekeng e e loketseng tjalo, le ho re di tholwana di tsebe ho hola. E be batho hee ba ka lema meroho jwalo ka mekopu hobane ke dijo tse leng ho re di di mela selemo kaofela. Meroho e tshwanang le bo spinach, dinawa, dihwete, tamati, eiye ke tsona di dilengwa tse tse e leng ho re motho a ka kgona ho di ja selemo kaofela. Ha fela a di lemme hantle ka nako. Hobane le dipeo tsa teng di ya tjho ho re ke bo twelve days, then motho wa qalella o wa ja.

Tjhelete yona e ka bolokeha haholo ha batho ba ka ba na le dirapana dijareteng tsa bona kapa malapeng. Hobane di tholwana tse re di sebedisang ka mehla le matsatsi, re tlamehile re ithole re ya mmarakeng, re lo batla ntho tse tshwanang le bo eiye, tamati, ke di ke ke dintho tsaka mehla tse re di sebedisang ha re . Empa hee ha motho a na le serapana jareteng, o kgona ho kena fela ka hara serapana sa hae a e, a e kgelle eiye ya hae e senang ditjhefo tse tshelwang ho bolaya bo dikokonyana. A fihle a itsokoletse yona a e sebedise e ntse e na le matla e le jwalo. Ke o na monate o na oo wa ditholwana tsa hae, le ho re tjhelete eo o nong o tlabe o lo reka ka yona e tlabe e bolokehile.

Boholo ba batho le ditumelo tsa rona tse sa tse fapaneng. Re na le tumelo ya ho re, ha ntho re sa e bona ha rena sebe ho yona. Mara hee monate wa taba ko re hona jwale nama e hlabueng , kaofela dinama di ya habuwa e bile di kenya nthong di bewa di label. O tla thola number e na le label e hlalosa ho re hona ke mofuta ofeng wa nama, hona ke mofuta o feng wa nama. Fela se ba sa se tjhong ke ho re na e hlabue neneng jwang? Jwale hee monate ke o na wa ho re motho otla ipalla label ha ena a fihla ko shopong ho re na e a e batlang nama ke efeng. Mara nnete nnete ya taba ke ho re ha hona ho re re ka balehela ho re nama e ka hlajuwa. Hobane e ka ba kgoho, e ka ba nku, e ka ba fariki, e ka ba eng? Ha fela sa bolae ha e na bothata nnete fela.

Ditapleng e fumana potassium, letlalong la tsona re fumana fibre. Patata re fumana vitamin A e re thusang ho fokotsa ho se bone bosiu. Dihwete di re thusa ka mahlo ho re a bone betere le bothata ba letlao. Beetroot e thusa ka pelo ho re e dule e phetse hantle.

Matekwane o ka a pheha mabapi le sefuba hao le motho a tshwerweng ke sefuba. Wa nwa metsi a teng ke pheko ya sefuba, mme hape le batho ba binang ba sebedisetsang ho lokisa metsi ya teng, ba a nwella ho lokisa lentswe. Ke tsona tse ke di tsebang.

Tjhe, nnete fela ha esale ke le motho a ratang dintho, empa hee mohlomong ke hobane ke holela di di di ne di etsahalla mahlong a ka. Jwale ha e ka ya ba ntho e ntshosang e la ba nthwe e leng ya nkgahla e bile ke kgalla ho etsa. Ho motho so bile o tswa ho ho nyanya kgomo, o tswa ho nyanya kgomo empa hee le ho tswa ho reka lebese se ntse e re ha o le hangwa le tshwelwa ka hara kgamela e nngwe e kgolo e ne kare sehatsetsi. Ha le tswa ka mono hee le tshellwa lona dikopung le isa mahaeng ke monate wa ho dula dipolasing o no hee. Ho re o bone dintho di etsahalla pela hao, e la ba ntho e monate haholo kgolong ya ka eno hee.

Tjheleteng re fumane ho re selemong se fetileng ditapole ne re, ne di di turu haholo. Hoo ne re thola mokotla wa ditapole ka tjhelete e lekanang le lekgolo ho ya, ho ya hodimo. Empa hee di theohile di theohile sefapano di theohile lemong sena sa twenty twenty five ha jwale Pherekgong tjhe. Le hana jwale Hlakola tje re ntse re di thola ka motho o so kgona ho thola mokotla wa ditapole ka bo mashome a supileng a diranta tjhe ho betere haholo. Empa hee dihwai tsa rona ke nahana di etsa mosebetsi wa tsona hantle, empa fela bothata bo le maemong a lehodimo. Hobane kannete nnete bona ho bapiswa dintho di bapisa hantle ka nako, e bile ba re jwetsa dintho ka bongata nnete, empa fela mathata a maemong a lehodimo.

Nka ya, nka ya ke tshwere sampole ya mobu ba rona, a njwetse pele ho re ntse re re etsa ho lokileng na? Re kgutle hape mme a fane ka keletso hee ho re mobung oo wa rona, re lokela ke ho jala mofuta ofe wa poone. Hona e jalwa neneng a fane ka nako?

Tjhe, nnete fela batho kaofela ba kekebe ba kgona ho fuwa dipolasing mare hee, ha ne batho ba ka fuwa dipolasing kaofela pele ba di fuwa ba ne ba tla tlameha ho iswa skolong ho re ba lo rutwa ho re na polasing e tshwarwa jwang e etsuwa jwang? Mosebetsi wa teng o tshwaruwa jwang cause ke mosebetsi o , ke ke mosebetsi o moholo haholo. Ho kgutluwe hape, mmuso o tlameha ho re o fund-e kapa o kadime batho ditjhelete tse itseng, hobane le metjhini e sebetsang mono ke metjhini e e meholo haholo. Hobane re bua ka dihekthara tse kgolo tsa di tshimo tse tlo batlang ntho tse tshwanang bo di tracker-e ho re di kgone ho lema moo, tracker-e yona ka bo yona fela e le one e lengwe to tjhelete ya teng ya bitsa ka nnete. Jwale ke ntho tse tlamehang ho re mmuso o o o tlo shebisana pele ono ka nahana o fa batho dipolasi kaofela.